Ngingalisebenzisa ngokuthi ngenze ama-e-mails, ngibuke amavidiyo, ngiseshe izinto ezibalulekile. Angeke ngize ngilonge ngoba li-unlimited, into engapheli.

Kuphazamisa kakhulu ngoba if kucima ugesi i-network nayo iyahamba futhi uma kumnyama akusebenzeki.

Ukuthi abe nekhono lokukhuluma akwazi ukuxoxisana nabantu. Akwazi ukuba nemiqondo yezihloko futhi udinga umakhalekhukhwini o-right ofanelekile ukuze akwazi ukurekhoda idemo, ukuze ayithumele emsakazweni ukuze ezokwazi ukuthi athathwe ukuvolontiya.

Kumele baqonde imithetho ye-copyright nezimpawu zokuhweba. Kumele bathole izimvume ezidingekayo noma amalayisensi ezinto ezinelungelo lobufakazi. Kumele bathole okuqukethwe kwangempela noma ukusebenzisa izinsiza ezingenazo izinzuzo. Ngokusobala imithombo lapho usebenzisa umsebenzi wabanye. Ukuveza ngokusobala imithombo lapho usebenzisa umsebenzi wabanye ukusungula izinkontileka, nemikhiqizo, nabahlanganyeli.

Amathrendi angase abe khona, izibuko ezihlakaniphile, ama-try-on nokuthenga, ukuzulazula okuthuthukisiwe namadolobha ahlakaniphile, imfundo nokuqeqeshwa okugxilile, ukuthuthuka kwezokunakekelwa kwempilo, ubuchwepheshe obusafufusa nje ngekhompuyutha yendawo.

Okungamsiza ukuthi alawule le mizwa ukumlalelisisa umvumele aveze okumkhathazayo ngaphandle kokumahlulela. Ukumhlola izinketho ezithengekayo, cwaninga izinhlelo noma izinhlelo zokusebenzisa zokusebenza ezilungele ibhajethi. Beka izidingo kuqala, umsize abone izidingo ezibalulekile zokuxhumana. Mkhuthaze ukwenza isabelo mali, musekele ekwenzeni isabelo mali esihlanganisa izindleko zokuxhumana.

Ngingasebenzisana nabenzi bokunambitha kanye nama-blogger omculo. Ngingafaka abaculi bendawo kanye nezihlobo. Ngingagqamisa umculo wesintu, kanye nezinhlobo ezixubile. Ngingasebenzisa izinkundla ukwabelana ngezindaba zomculo wasendaweni.

Ukuze uhlonze futhi ubike ubuxhwanguxhwangu be-inthanethi. Ngingabheka imiyalezo elimazayo noma esongelayo amazwana amazwana noma okuthunyelwe. Ngingalondoloza izithombe kwi-screen noma amakhophi okuqukethwe kobuxhwanguxhwangu. Ukukhuthaza abanye, ngingafundisa ngomthelela wobuxhwanguxhwangu base-inthanethi. Ngingakhuthaza umusa nokuqonda ku-inthanethi. Ngingabelana ngamathuluzi okubika kanye nezinsizakalo zokusebenza.

Abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana babhalansisa umbono wokudala wakudala nezidingo zezentengiso ngokuthi kumele kuqondanisa okuqukethwe kwabo nezinjongo zabaxhasi. Ukudala okuqukethe okuhambisana nezithameli zakho. Ukuxoxa ngeziqondiso zokuqukethwe kanye nenkululeko yokuqamba ngabaxhasi.

Ngingafundisa abathengi ngokwenza idatha yezezimali ibelula. Nginganikeza imininingwane engasebenza futhi inike amandla izinqumo ezinolwazi ibasize bafinyelele kwimigomo yezezimali.